Ibhetjha yinto egqokwa ngasemahlelweni evela amahlalo nezitho zangasese, eyenziwe ngesikhunja. Iba ngathi kuba simbatho sangaphasi.

Phethu yinto elihlotjisiweko egqokwa bentazana bequde namkha itlawana, lenziwe ngemincamo iphephethu.

Isinanazelo kulokha unanazela isibongo esithize, unanazela umuntu wakhona ngabokhokho bakhe, ngendlela ebaphila ngayo, ngendlela abakheke ngayo nangendlela isikopilo yabo ingakhona.

Imbemvula yikomo yezulu elikhulu elinetha khulu, kuyikomo evela lokha izulu malinetha, linetha khulu.

Isimanje mberego wesintu owenziwa maNdebele lokha nakuthathwa umakoti, uzokungeniswa ngendlini afundiswe ngesiko lomuzi loyo.

Iinkomo zamalobolo nazipheleleko ziba matjhumi ukuya kumatjhumi nasithandathu.

Umqhele kuyinto ethwalwa ehloko, ehlobiswe ngotjani, ngemincamo, ngamathuthumbo kanye nemihlobiso eminengi. Umqhele ugqokwa bafazi.

Abosotjherere kuba babantu abadala abavikela abavikela baqondise begodu kube ngibo abarhola umberego wesintu.

Umntazana osele akhuliswe ngokwesiko kufanele aziphathe njengomfazi, akwazi ukuphatha ikhaya, kube mntazana okwazi ukubonisa ukuthi sekakulungele ukutjhada abe nabentwana, abenomuzi wangakwakhe.

Ibhengela kuyinto yokuhlobisa efakiwa esandleni. Ingayenziwa ngeensimbi namkha ngemincamonyana, ifakiwe amathuthumbo, ifakiwe imincamo eminengi, ihlobisiwe, uyifake esandleni.

Umntwana osanda ukubelethwa uvela ebantwini esikhathini esingangeenyanga ezintathu, ngemva kweenyanga ezintathu umntwana sele avela ebantwini.

Abantu ababili nasele babizana mncayethu kutjho ukuthi sele bathethwe ngubaba oyedwa.

Ikumbese yingubo egqokwa namkha embathwa bomma bamaNdebele esele baphethe isiko lesiNdebele namkha esele baphethe isiko lesintu ekubizwa bona simanje.

Thina isiko elinziwa ngesikhethu ngemva kobana umntwana abelethwe kukulokha ikabi yomntwana iyokugujelwa.

Ukuveza indaba kulokha ukhuluma into namkha ubatjela into esele iyenzekile namkha ukuveza ifihlo egade abantu bangayazi.

Umuntu obizwa ngomkhwenyethu kukulokha athathwe ngudade lomuntu namkha, iye, athathe udade lomuntu, abobhuti kanye nabosesi bomuntu loyo bazombiza ngokobana ngumkhwenyethu.

Amalobolo kusiphetho namkha kuyindlela yokuncephezelisa ababelethi bomuntu loyo omthathako wokobana uyathokoza ukuthi bamkhulisile begodu ufike la afika khona, yimali yokubathokoza.

Iyerhana mthungo othungwe ngemincamo namkha owenze ngenye indlela, njenganje sebawenza ngesikhuwa. Iyerhana igqokiwa la entanyeni, kuba sengathi yi-necklace.

Umnqopho wokuphetha isiko leli kukubafundisa kobanyana kubanjani ukuba yindoda, kufanele baziphathe njani lokha nasele banabentwana, nasele banemizi kufanele benze njani begodu bazobafundisa ukuthi nasele basezimeni ezithize kufanele benze njani, bacabange njani.

Idonodono kuyinto ebotjhiweko, eyenziwe ifindo namkha ehlanganisweko yaba yintambo ivame ukuhlunganiswa ngezinto ezithambileko, isiqubulu.

Umhlolokazi kumuntu namkha kumuntu wengubo osele abhujelwe ngubabakwakhe.

Ipelesi kumuntu osele asese asese litlawana okhamba phambili, obonisa umakoti ongene isimanje indlela ngombana umakoti usuke avaliwe angaboni indlela.

Ihlanzamaseko kulibizo lesiNdebele elichaza elihlathulula kobanyana umzimba womuntu uhlanzekile namkha into esebenzisiwa malanga woke ihlanzekile.

Umlobokazi kumfazi osanda ukulethelwa ilobolo namkha kumfazi ongakayendi ngokomthetho namkha ngokwesintu. Kumuntu ongene emtjhadweni ongakapheleli.

Ukumedanisa isimo sokuhlongakala kwesokana ukulungiswa kwesokana ngokwesiko umkhosi wokuvuselela.

Umkhala kumncamo othungiweko ogqokwa lisokana elibuya ukuphetha isiko. Umkhala usetjenziswa kobanyana kubonakale ukuthi isokana leli seliphethe isiko.

Isikwa kusisembatho esisebenziswa namkha esembathiwa lokha nakunomsebenzi wesintu. Isikwa sibonisa isimo somuntu namkha ubujamo bomuntu begodu nesikhundla somuntu.

Irhalani ligama lomvumo wesiNdebele okhethekileko. Kumvumo ovame ukUberegisiwa emsebenzini wesintu lokha nakuphethwa umberego wesintu kuvunywa irhalani.

Irhabi kuyisembatho namkha kumthungo othungwe ngemincamo, ombathiwa bentazana namkha matlawana wamaNdebele.

Isikotjhi sikede esenziwe ngetjhila engathi sisikotjhinyana esigqokwa bentazana bequde.

Umdzegana mumuntu onganahlonipho, ongaziphathi kuhle, ongalaleliko umthetho. Kumumuntu owenza ngendlela abona ngayo, kumumuntu ongalaleli imigomo womphakathi namkha wesintu.

Umnaliyani mntwana osanda kuzalwa, oqeda ukuzalwa namkha mntwana omncani ongakarhabi ukuba nomnyaka, osese neenyanga aphila.

Umgari mumuntu ongalandeli umthetho, mumuntu ongakathathembeki, mumuntu ofana njengesilelesi, othanda ukuphula umthetho, othanda ukweba begodu othanda nokukhohlisa.

Umadalanyana kumumuntu omncani namkha omude kancani namkha onomzimba omncani namkha ongakhuli kuhle.

Umbhalo kuyingubo yesiNdebele egqokwa babantu esele baphethe isiko.

Unokhethwabo nayo kuyingubo abanye bayibiza ngokobanyana ngumbhalo, ingubo yesiNdebele.

Umtshurhwana kuyibhayinyana engasangathi yingubo emasikotjhikotjhi, egqokiwako lokha nakunomsebenzi namkha kunesiko eliphethwako.

Isihlohlo yihloko yentaba namkha yihloko yethunga.

Sigqoko sesintu esigqokwa lokha uvunule iimpahla zesikhethu namkha uvunulile.

Umkhala yinto egqokwa ehloko, ethungelelwe ngemincamo, ebonisako ebonisa isikhundla sakho emnyanyeni wesintu, ungaba lisokana, isokana liyawugqoka umkhala, unomnyanya uyawugqoka umkhala nesomnyanya ayawugqoka umkhala.

Unomahlonjana ligama lesiNdebele, lisetjenziswe ukuhlathulula umfazi namkha umuntu wengubo, ukuhlathulula ukubaluleka kwakhe nangokwehlonipho efanele ayithole.

Unomatlawana kumumuntu namkha kumntwana womntazana osele akhulile kufanele aphethe isiko.

Ivunulo yesintu namkha yesiNdebele ibalululekile ngombana iveza wena ukuthi ungubani, ubuyaphi, uyaphi, iyatjho ebantwini ukuthi wena ungubani, ikhuluma ngawe, ikhombisa wena. Ungaya endaweni la abantu abangakwaziko khona kodwana ngevumulo yakho, bazokwazi ukutjho oh mhlobo womuntu osona, obuyaphi, uyaphi.

Isiko litjho ukuthi yimvelaphi yami, ingemuva lami, la ngibuya khona, la engiya khona, ngimumuntu bani begodu mele ngizazi ukuthi ngijamephi, ngiyaphi, ngikhamba yiphi indlela.

Ivunulo yami yesiko namkha yesikhethu izokuveza mina kusukela ehlokweni ukuya eenyaweni, izokuveza amasiko esele ngiwaphethile nezinto esele ngizenzile, kubujamo bami bepilo ukuthi ngibuphi.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lesikhethu, isiko lekhethu lesiNdebele, kuthandwa umratha nejemu yamaperegisi, amabhontjisi anetjhukela, igqatjha, utjwala besintu, umratha neenredlo, okuyinyama yangaphakathi yeenlwane.

Elikhulunywa ekhaya lilimi lesindebele. Kulilimi esikhule ngalo ngombana simaNdebele thina.

Iye, ivunulo iveza imvelaphi yakho ngiyavumelana ngombana ivunulo iveza imvalakho, iveza wena ukuthi ungubani begodu ujame njani, sewuphethe ini, sewenzeni.

Inaka sisembatho esenziwe ngesikhumba esilikhuni, ngombala sibangathi sibamnyama lokha sibangathi sibamhlophenyana lokha ngehlobo kuhlekuhle, isinaka sisembatho esinemibala yemihlobohlobo.

Iphotho sibungu esinambhuzane.

Iphotho yisibungu esinabhuzane sigaba sokukhula sesibungu esingakarhabi esingakarhabi kobanyana siphenduke isikhonyane kubayinambuzane asaphaphako kodwana engakarhabi ukukhula ngokomzimba iyakhamba kodwana kumele iphaphe.

Iphephethu sisembatho namkha mthungo owenze ngemincamo wesiNdebele. Iphephethu sisembatho esigqokwa bentazana ngaphangedidini basifaka la edinini esivala izitho zomzimba zomntazana la sangaphasi.

Isithimba senziwe ngesikhumba sesilwane, isilwane esifana njengeenkomo namkha isikhumba sembuzi. Isithimba sigqokwa babantu bembaji, sigqokwa la ngaphasi bayigqoka sodwa namkha ngenye indlela kunemihlobohlobo bagcoka ngazo. Bagcoka lokha nakuneminyanya, imiberego yesintu namkha kubuya amasokana kodwana lokha ekadeni abantu bembaji bebagcoka isithimba kwaphela bangambathi izembatho.

Itjorholo kuligama eliqhaza umngani namkha isilukazi senyoni ezikulu eziphatha ebusuku njengeyesikhova kubayinyoni ezikulu lezi eziphapha ebusuku kodwana imini azibonakali. Itjorholo ivame ukuba kuthi ngombala ibe ngathi ibamnyama.

Iporiyana yinto engathi ifuna ukuba-four khona nanyanapha, igqokwa bobaba lokha nangabe ubaba loyo umuntu wembaji lo unomnyanya nguye uzoyigqoka. Igcoka ngubaba othetheko kuzobonisa ukuthi ngubaba wekhaya leli ihloko le lekhaya nguye usomnyanya nguye umuntu owenza umnyanya ngekhayeni lakhe. Iporiyana eyenziwe ngesikhunjanyana sengathi ngesekomo begodu irhabisiwe, irhabiswe ngemincamo ibayincazanyana. Ubaba namkha umuntu wembaji othetheko uyigcoka entameni lokha nasele kunomsebenzi namkha kunomnyanya ngakwakhe.

Amapatlagwana kuligama weenqathulo zesiNdebele. Amapatlagwana kuba ziinqathulo kubangathi bona manambasikhambe uvela ufake inyawo awuzibophi awufasi, ziinyathulo zokugcoka ezenziwe ngesikhuwa ngesikhumba seenlwane kungaba yisikhumba esinye nesinye sesilwane esiqinileko.

Umtjhotjho, umtjhotjho sisembatho esenziwe ngesikhumba sembungu isibungu leso esidla amabhulara esihlahleni. Umtjhotjho sisembatho esinjalo, siza ngemihlobohlobo eminengi yeembala uthola imibala eminengi yemitjhotjho.

Ibhengela yinto ehlotjisiweko, ehlotjiswa ngezinto ezinengi namkha yenziwa ngezinto ezinengi kukhona yesimbi engathi itjhayinanyana yesilivara namkha yegolide. Bese kuba nebhanga le yemincamo elihlotjiswako ifakwa esandleni igqokwa nanoma ngongubani iza ngemihlobohlobo, kuneyabafazi neyabantu bendoda. Yihle khulu ibhengela uyigqoka lokha mawuse uhlobisa isandla sakho.